Imo yezulu yasehlotyeni iye ilungelwe yimfuyo equka iitumato, iimbotyi, ikhaphetshu kunye nomdiliya.

Ukuze ndikwazi ukuvelisa amaqanda ndizawuqale ngokufuya iinkukhu. Ndifuye iinkukhu for isithuba esingange-two months, kwiinyanga ezimbini, ze zihlale iinkukhu ziqandusele amaqanda wazo ziwafukamele, azawutsho sikwazi uthengisa amaqanda.

Intlanzi ekuthiwa yiheyikhi yintlanzi le ingenamathambo. Ngumahluko omkhulu lowo kunale intlanzi yesiqhelo, kuba iheyikhi yona ayinawo amathambo.

Nanjengoba siyazi uba kule mihla siphilela kuyo nantoni na ingenzeka, kuba ke isivuno sam nantoni na ingenzeka kuso. Nto leyo ke ibangele into yoba mandisithathe ndisifake kwi-inshorensi.

Bazali bam, ningathatha ibisi niyazi ukuba niyawusuke niluthengise apho elalini. Ningalithengisa ke nangeendlela zokokuba nithi , umzekelo, ipayinti enye yobisi iza kuba yi-five rand, ze abantu bamane bezowukha apho endlini ngokweepayinti nee-five rand zabo. Ngaloo ndlela nawutsho nani nikwazi ukuzixhamlela something.

Masiqale apho kuqala kuhlolo. Uhlolo okulungela kukusetyenziswa kwabantu kwezinto yinto ebalulekileyo kakhulu, nto leyo ke ngoku kukho uhlolisiso nalapho kwiziqhamo. Kubalulekile ukuba isivuno sihloliwe phambi kokuba sisetyenziswe ngabantu, kwenzele into yoba kuzojongwa ukuba akho nto ezingabalungelanga abantu na kwesi sivuno ezinothi ziba , ezinothi zibajikele xa sebesisebenzisile.

Imifuno ekwaziyo ukukhula ngokuzityala nje amaxolo ayo kuquka iikherothsi nekhaphetshu. Nje ngokubeka nje amaxolo wawo phezu komhlaba okanye phezu komsanti, uzive unkcenkceshela nje, ngaloo ndlela iye ikwazi ukuqhama ikhulise elinye ikhaphetshu okanye enye ikherothsi.

Ndicinga ukuba urhulumente makabe neenkqubo eziye zenzeke ekuhlaleni apho amane edibanisa abasetyhini noba kukanye ngeveki. Apho baye banikwe khona iingcebiso kunye neendlela abanozithatha malunga neendlela abanozithatha ukuze nabo bangene kweli candelo le-farming kwaye ukuze nabo bakwazi ukuzilimela ezabo izinto. Ngaloo ndlela bayawuze banikwe eyona nto ibalulekileyo okuquka iimbewu ukuze umntu akwazi ukuyozifamela naye endlini.

Ukulima yeyona nto ibaluleke kakhulu kuba yinto yokuqala apha ebomini, kwaye xa sinokhuthaza yona singatsho siyilwe kakhulu intswelangqesho. Ngoku ke ndicela abantu ze bayikhuthalele, bayithande, bayixabise, kwaye behlala beyinakekele imfuyo yabo maxesha onke.

Ulimo yinto engadala kakhulu imisebenzi nanjengokuba unintsi lwabantu ekuhlaleni luye luqashwe kwakulo ulimo. Kwaye ulimo olu lwenza imisebenzi emininzi kakhulu ekuhlaleni, kuba ke yinto lena edinga inkathalo kwaye nohlala ijongiwe ngamaxesha onke. Nto leyo iye nabantu ibenze babe ne-hands on approach, bazotsho bayeke ukwenza izinto ezininzi, bachithe ixesha labo ekulimeni.

Iinkukhu yindlela lula yokwenza imali kuba as ukuba zisiya zikhula zikuphathela amaqanda. Uyakwazi nokuba ungade ulinde ekubeni okokuba kude kuthengwe inkukhu, uyakwazi nokuthengisa amaqanda ukwenzela uba nokwana ibe khona into oyifumanayo okwangoku usalinde undoqo.

Isizathu sokuba ndifake abantu abangoomama kule fama yam yinto yoba abantu abangoomama banenkathalo kwaye banesiphatho, kodwa ke ababaninzanga apha kule field yokufama, abekho tu. Nto leyo iye yabangela into yoba mna ndibe nenjongo yokokuba ndibafake, kuba ukufama kufuna inkathalo nesandla esihle kwaye iyinto leyo ke abantu abangoomama abadume ngayo.

Ulimo yinto ebaluleke kakhulu apha ebomini kuba yonke into iqala kuqala ibe yi-seed. Kwaye sezininzi kakhulu iindlela zokwenza imali, nanjengoko urhulumente uye wenza amacandelo amanintsi ukuphuhlisa abantu abalimayo.